Hela motswalle ke re keo jwetse hore ka Moqebelo mona bekeng e fetileng ke win-ne tjhelete hae mane. Ha ke ne ke betjhitse bolo sehlopheng sane se ke se ratang haholo. Le wena o ka ikgapela tjhelete, empa o tlameha ho etsa bonnete wa hore o etsa dipatlisiso pele o ka betjha ka dihlopha tse bapalang. O tsebe hore sehlopha se matla ke sefe, le hore se dulang se win-na ke sefe. Le se nang le di-odd tse hodimo ke sefeng mme e be o tla kgona ho betjha he hore o tlo iphumanele tjhelete le wena. Empa o se ke wa ba wa leka wa etsa ho betjha hona e be ntho ya bohlokwa haholo bophelong ba hao. Hobane ka tsatsi le leng e ka o ja, wa iphumana o se o setse o sena letho. Beha tjheletenyana e nyenyana nyana feela ka thoko bakeng sa ho betjha. O se ke wa e etsa ntho ya letsatsi ka letsatsi.

Ee batswadi seo le lokelang ho se etsa. founu ya ngwana e lokela ho dula e le matsohong a hao ka dinako tsohle. Ha sekolo se etswa, etsa bo nnete ba hore o sheba mosebetsi wa ngwana, o sheba hore ngwana ha a fuwa mosebetsi wa sekolo na. Ebe o mo thusa ka ona pele o fele kaofela ha o qeta ho mo thusa mosebetsi wa hae wa sekolo ebe hee o mo fa founu a bapale di-game. Empa e se ke ya ba ntho ya nako e telele, nakonyana e kgutshwane feela ngwana a bapale game. Lebaka ke ho reng hore a tle a kgone ho phomotsa kelello hanyane. Kamora ho moo e be re kgutlela dibukeng tsa hae tsa sekolo kapa ho bapalanyana papadi tse ding. Founu ha e se ke ya dula e le ho ngwana, ke nahana seo se ka thusa haholo hore bana ba kgone ho etsa mesebetsi ya bona ya sekolo ntle le tshitiso ya founu.

Bathong ke na le mehopolo mona wa hore re ka kopanang kaofela jwalo ka ha re pheha tjena. Ra kopana ra nka di-video ra di post-a mane di-social media-eng mane bo Facebook mane. Ra bontsha batho bokgabane ba rona, hore re tumme ka eng hore re tseba ho , re phehe dijo tse ntle. Dijo tse monate, dijo tse kgahlang, re bake bo dikuku mono re etse di-video. E be batho hee batla kgona ho download-a di-video tsena tsa rona. Ba di shebelle mane di-Facebook-ung le bo TikTok di-video tsa rona e be ba ithute ho pheha ka ka tsona. Ebe hee ka tsela eo, re tla be re tuma le rona re tsebisahala jwalo ka batho ba tsebang ho pheha, ebile ba tsebang ho baka dikuku tse ntle. Dikuku tse monate ke hore ekaba ntho e ntle haholo. Ha re ka etsa jwalo. Ha re ke re nahaneng re ikopanye feela, re tle re bone hore e tla re tswela molemo o mo kakang taba ena.

Mohatsaka wa tseba taba ena ya hao ya hore o dule ka o dule o dutse mona ka tlung e ntshwenya haholo o sa ikwetlise. Jwale hee bona ke na le leano mona. Ke nahana hore hoseng ho hong le hong ha re ka tsoha re le babedi ra mathatanyana sebakanyana se se se kae. Ebe rea kgutla re inwella metsi, hai mmele ya rona e ka thapolloha haholo mohatsaka. Kapa e re ha sekolo se tswa mane re emele bana ba kgutle sekolong ha ba kgutla sekolong ebe re nka bolo ena ya bona, ra raelana bolo ena kantle ka mane. A ka tsela eo re tlo dula mmele ya rona e le hantle e le fresh kannete, e tlo dula fresh kannete e tlo dula e le hantle kannete. Le mafu a keke a re kena ha bonolo. Re tla dula re ntse re le hantle, re phetse hantle, re sena letho le re sitisang.

Hela mosadi, hei ke re keo bolelle ka sehlopha sane se ke se ratang sa Banyana FC sane. Ka se rate sehlopha seno mma wena, ebile matsatsing mona ke sa tswa reka tracksuit ya teng. Ke reketse nna ha mmoho le mora ka, ke rekile tracksuit ya teng. Re tla tla re di apara maria mang, o tla bona. Di ntle haholo ke mmala wa teng hantle di ngotswe haholo ka morao ka mona hee di ntle. Ke boetse hape ke rekile le senepe se seholohadi sa bona. Se teng senepe sa bone se hlahisitseng dibapadi tsa sehlopha kaofela. Ke se beile haka mane ha o kena haka mane, o shebe hodimo mane pela, pela monyako mane hodimo. Ke se beile mono mme ho hotle feela ho itse, se hlaisitse bona ka . Kea se ratela sehlopha sena, ke se rata haholoholo ebile ke rektse le moraka mokotlana wa sekolo wa sehlopha seno. O ya ka ona sekolong. Sehlopha seno ke se rata ha bohloko hampe seno.

Nna ke rata papadi ena ya ditebele haholo hobane, ha ba lwana ha ba sebedise dibetsa ba ba lwana ha feela ka ditebele tsena tsa bona. Le hape ke ratela taba ya hore ha ba ntshane dikotsi. Ha o keke wa bona ba ntshane dikotsi tsena tse mona tse nyarosang mmele he-eh. Ba lwana hantle ka ditebele tseno tsa bona. Ha ho na dibetsa dintho tse kotsi, hai nna ke utlwa ke rata haholo ka baka la la taba eo ya bona. Ya hore ha ho na bo bo dibetsa dinthonyana tse kotsi jwalo ka bo dithipa bo eng ntho tse kotsi . Ba ilwanela ditebele tseno tsa bona ke utlwa ke e ratela feela hore ha ena bokotsi, ke e ratela ntho eo feela.